Kubalulekile ngoba usuke kunomuntu ogulayo noma ugula umuthi uyelapha, uma ugula uyawudinga usizo womuthi.

I-drinking and driving akumelanga umuntu ephuze ephinde futhi e-drive-e nokuthi umuntu ecofoze ifoni ebe e-drive-a akulungile kufaka imoto engozini.

Mina ngokubhiliva kwami ngithemba ukuthi wonke umuntu unelungelo e-South Africa, unalo ulungelo lokuthi i-booster shot ungayifuni emsebenzini and uqhubeke futhi usebenze.

Kungaba i-loadshedding ngoba eNingizimu Afrika sinayo inkinga ye-load shedding.

Ezinye izindlela ukufundisa abafundi ngethekhnoloji basebenzise o-tablet noma amakhompyutha.

Ukhona abageza ngotswayi bahlambe ngalo kuthi bakline umoya wabo ube klini, kukhona abafastayo bangadli isikhathi eside bathandaze, kukhona abahlaba inkukhu bacele emadlozini, kuya ngesiko lomuntu.

Ngesintu kungenzeka ukuthi umuntu ongakhoni ukuzala ubanjiwe amadlozi, so imithi abangayisebenzisa impepho ngokunye-ke inyanga ezisebenzisayo ukuthi bacele edlozini ukuthi azale umuntu. Noma kungenzeka ukuthi umuntu ofasiwe, ofaswe umuntu angazwani naye acabanga ukuthi umngani or alwa naye onomona ngaye . Maybe loyo muntu usebenzise imithi, kuze ukuthi ungakhoni ukuzala, so nawe uzodinga umuthi ukuthi unqamule lelo bhadi.

Into engayisho ukuthi abantu bangathinti abantu abalimele ngoba bangakhosa ukulimala okukhulu ngoba bangazi ukuthi loyo muntu ulimale kuphi, so abafonele abochwepheshe abazowelapha fast-i. Bese uma befika bona ibona abazoyenza yonke into.

I-COVID-19 inama-symptoms amaningi, kungenzeka ukuthi unayo i-COVID-19 kodwa isaseyintsha isamcala. So, uMbali kumele ahlale endlini anqamule wonke amalungiselelo wakhe kuze aphephise nabanye abantu, angafaki abanye abantu engozini nokuthi bathole i-COVID aphephise wonke umuntu.

Uma uyi-EMT kunamathulusi abaninika wona ukuthi niwasebenzise, ingane le esebuthakathakeni ngingayisiza ngamathulusi ngiphakamise lento le emcindezelayo, ngingamthinti kakhulu ngoba kungamlimaza lokho. Bese ngiyiphakamisile lento emcindezelile ngimsuse kahle ngimubeke kustreshi embedeni, ngimfake emotweni bese simulaphe.

Kumele bahlale ekhaya nomuntu ozomnakekela angayi ndawo kuze aphephe, aphephise nabanye abantu.

Ngingayitshela ingane ukuthi yonke into iyenzeka ngesizathu kunaso isizathu ukuthi le nto le iyenzeke kuye kodwa ahlale kuThixo, athembe uThixo abeke idolo phansi athandaze nomndeni wakhe umsekele ingane ngaso zonke izindlela. Ukuze ingane ingalimali ngokomoya bafundise nengane ukuthandaza, yonke into izohamba kahle.

Imiphakathi ingaya esikolweni ekuseni ifike ibeke itafula iyenze noma ijuzi or u-Drink-O-Pop nesinkwa eceleni, bafake ubhotela noma u-cheese-i bese banike abantwana abalambile.

Amabhusti asiza imigomo le eyokucala owayifaka ukuthi isebenze kahle, amabhusti abhusta yona le-vaccine-i ukuthi isebenze kahle i-COVID ingakutholi uphephe.

Uma ushayisana ngezimoto, isikhathi esiningi kuba khona umuntu ophuzile. Isifundo okumele usifunde ukuthi ungashayeli uma usukudlile alcohol, utshwala.